Go tsaya kgaisano ka motshameko ya seileketoroniki go ka go thusa thata gonne wa go dula o babalesegile mo , ebile o ka ipona makoa mo motshamekong o o tshamekang ebile o tla kgona le go tswelela ka metshameko e mentsi thata.

Ke nagana jalo gonne mo matsatsing ano, go dirisiwa megala thata go tshameka go na le go tshameka ka namana end-e go tshameka ka namana ke gona fa go siame go gaisa fa o tshameka ka mogala, gonne fa o tshameka ka namana o dula o babalesegile mo mmeleng ebile o dula o itekanetse, ebile o kgona go bona gore o kgona fa kae ga o kgone fa kae.

Motshameko o e leng gore o tla o tshameka o o nang le kgaisano o e tseneletseng, ke motshameko wa kgwele ya dinao, ke motshameko wa go taboga, ke motshameko wa rugby le motshameko wa bolotloa.

Diileketeroniki di ama metshameko e e tlwaelegileng ka gore metshameko eo ga e a tlwaela go tshameka jalo. Mme fa o le mošwa o sa itse diileketeroniki go ka nna thata go ka fenya motshameko o of, fa o kopane le batho ba ba itseng .

Ke rata thata metshameko ya se ileketeroniki go nne e dira gore mebele ya motho e dule e babalesegile, o ikutlwa o sa tshabelelwe ke malwetse a mantsi. Mme se ke sa se rateng ke gore o ka kgona go robega mme morago o ipona o le kwa sepetlele fa o sa tshameke sentle.

Metshameko e e tlwaelegileng thata ya mo inthaneteng ke motshameko wa kgwele ya dinao, motshameko wa bolotloa, mme go tlhokega gore o nne le data fa o batla go tshameka mo inthaneteng. Fa o sena yona o ka se kgoneng go tshameka metshameko eno.

Motshameko wa mo inthaneteng fa o tshameka o sa ikhutse o ka go ama thata ka tsela e latelang, o ka dira gore dithuto tsa gago di sa le kwa morago fa o le moithuti, fa o se moithuti o ka dira gore dilo tse dintsi o di lebale tsa bophelo, gonne mo bophelong o tshwanetse gape o tle o lebelela tsa botshelo gore o eme jang. Motshameko o ke o ratang thata mo inthaneteng ke motshameko wa kgwele ya dinao.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gonne fa o sena data o ka se kgone go e tshameka, ntle le data fa o kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. O tlhoka data go tshameka motshameko wa mo inthaneteng kgotsa o tlhoka seyalemoya o bo fitlha o reka data gore o kgone go tshameka metshameko ya inthanete.

Mabaka a a tlholang gore batho ba rate go tshameka metshameko ya inthanete bosigo, ke gonne ba reka data ya bosigo go nne yona e se tlhwatlhwa yalo ka masente go ka e bona.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona gonne fa o e tshameka fa o dule o nagana thata, ebile o dula onagana fela ka yona ga o kgone go nna le pitlagano ya monagano le kgatelelo ya menagano. E ne e se teng bogologolo gonne e ne go sena megala e e botlhale jaaka ya gompieno.

Ke dikotsi tsa gore o ka kopana le batho ba sa ba tsebeng, mme o tshameke metshameko eno le bona. Mme morago ba dire e ka re ba go itse, mme morago ba kopana le Wena mme ba go tseele ruri. O tshwanetse go netefatsa gore ga o tshameka metshameko eno o e tshameka le motho o mo itseng kgotsa o go itseng kgotsa o e tshameka o le nosi.